Metshameko ya seileketeroniki ke metshameko e e bolokang nako thata, ka gonne fa mogala wa gago o thiba ke kgona go boloka nako ka go bereka sengwe mo tlung. Ntle le gore o ye go tshameka ko lebaleng, mme o feleletse o natefelelwa thata. O feleletse o latlhegelwe ke nako, ka jalo ke lemoga gore ebile metshameko ya seileketoroniki, ke metshameko e e farologaneng thata. E e ka go natefeletsang ke go dirisa mogala wa gago.

Ee ke nagana gore go nna teng ga metshameko mo megaleng go ka tswa go fokoditse go tshameka ka namana. Ka gonne go le gantsi bašwa ba sejanong, ba rata go dula thata ba dirisa megala ya bone. Ebile e le thata go e dirisa mo go tshamekeng, ka jalo ke dumela gore metshameko ya mo megaleng, e fokoditse go tshameka ka namana. Ka gonne bašwa ba le bantsi ba natefalelwe ke go tshameka mo megaleng, ke go tshameka ba natefalelwe ke go dirisa tsala ya bone go tshameka. E le ka gonne megala e na le mefuta e farologaneng ya metshameko.

Fa o batla metshameko ya dikgaisano e e tseneletseng, o ka dirisa mogala wa gago go ka tsena mo di websaeteng tse di farologaneng, go batlisisa ka metshameko ya dikgaisano. Ke ka jalo o tlile go hitlhelela seo o ratileng go se hitlhelela, e le mabapi le metshameko ya di ikgaisano tse di tseneletseng.

Go tlhokega data go tshameka metshameko mo inthaneteng. Ebile metshameko e ke itseng itumile thata mo segompienong jaana, ke metshameko e tshwana le bo backfight, le metshameko ya carpet way, le ya kha Hollywood. Ke yone metshameko e e tumileng thata mo go segompieno jaana.

O ka tshameka motshameko wa dikarata, wa tshameka motshameko wa kgwele ya dinao, kgotsa o ne motshameko wa chess. Ke yone metshameko e e itsegeng e le metshameko ya dikgaisano go le gantsi thata.

Selo se ke se ratang thata ke metshameko ya se ileketeroniki, ke gore e tshegetsa bana thata gore ba seke ba ya magaeng, gore ba dule ba sireletsegile mo legaeng la bone.

Metshameko ya mo internet-eng fa o e tshameka o sa e kgaotse, e ka dira gore o feleletse o sa kgone go tseela dibuka tsa gago tsiye tsa sekolo. E ka dira gore mmereko wa salele ko morago, kgotsa o salele ko morago ka tiro ya sekolo. Mme o feleletse o sa kgona go falola ka ntlha ya gore o sa tseela tiro ya gago tsiye, mme o tsentse motshameko wa gago wa inthanete tsie.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data gore e dire, ka lebaka la gore ke metshameko ya dikgaisano. Ke metshameko e e leng gore o tshameka kgatlhanong le batho ba ba dulang ko ntle ga lefatshe le re leng mo go lone. Ba se kgakajana le mo wena o dulang gone. Mme fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o go tlhoka data, go e tshameka le phone-u e tobetsegang sentle ya manobonobo.